Ujikanelanga sisityalo esibaluleke kakhulu. Thina siyakholelwa kuso kakhulu ikakhulu ukunceda xa uphethwe lizinyo. Uyasithatha ufake embizeni, ubilise imbiza amashumi amahlanu. Emva kokuba ibilile uyipholise, uthathe umane uxukuxa ngayo qho ekuseni xa uvuka. Okwesibini, iyanceda kakhulu xa kusenziwa i-fish oil. I-fish oil le ethande ukudura kakhulu ngenxa yokubaluleka kwesi sityalo esingujikanelanga. Iphinde isincede na ekuphuhliseni into zokuthambisa, ukulungisa ulusu lwethu.

Into eyenza uba ndithathe esi sigqibo njengonobhutshari ohlala ngasezilalini, abafuyi basezilalini banazo iinkomo kakhulu nabo kwaye xa bethenga kwibhutshari, loo nto mabethengisile iinkomo zabo kwibhutshari ekufutshane, loo nto leyo yenza ukuba ibutshari ukwenzela abahlali bayifumane kwamaxabiso aphantsi. Kwaye nabafuyi abo nabo bakwazi ukuzifumanela amasenti ukuze bakwazi ukuthengela ezo mfuyo zabo amayeza kunye neefuru xa kufike ixesha lobusika, kunye namayeza wokuthengela iigusha nezezinye izilwanyana abazifunayo amayeza azo.

Tata uMfene, into eza kunceda kule meko ojongene nayo, okokuqala khawukhe uzame ukwenzela abantu izaphulelo apho ungenza into yokuba uthengise inyama enintsi ngexabiso elehlile, noba uthi xa uthenge ezimbini ufumana enye mahala. Emva koko uthathe le nyama eshiyekileyo uyoyifaka efrijini, apho khona izawuhlala ibanda isemgangathweni lo wokuyigcina ofunekayo. Abahlali bayazithanda iinto zamahala, babize ngokuba uthi othenge ezimbini, ufumane enye.

Ulutsha lwanamhlanje luyonqena kakhulu ukwenza izandla zalo mdaka ngokwezolimo kuba baphose imfihlelo enkulu kakhulu. Yonke into esiyiphilayo ijonge kakhulu kwezolimo, imali ekhona eninzi iphuma phaa kwezolimo. Akho shishini ligama luphuhle kungekho ezolimo, yonke into ithengwa phaa. Inyama le siyayithanda kangaka iphuma phaa, izityo ezi esizithandayo ezinjengezipinatshi neekhaphetshu zifumaneka pha kwezolimo. Sizithenga mihla nezolo, nto leyo ethi kunemali enintsi kakhulu apho.

Njengoba ndisajonga indawo yokuba ndibeke le fama yam, ndiyayibona amanzi angumcelimngeni omkhulu. Ukwenza lula izinto ke, okokuqala kufuneka ndikwazi uba ndifumane i-windmill, yona ezawunditsalela amanzi phantsi komhlaba. Okwesibini, kufuneka ndizame amatanka eJoJo noba alishumi okanye alishumi elinesihlanu ukuze ndikwazi ugcina amanzi, awemvula kunye nala azabe esuka phantsi komhlaba.

Into eyenza kube nzima kakhulu ukuvuna xa kuxhaphake imvula, zinintsi ke kodwa ke singabandakanya zibe mbalwa. Okokuqala, akuhambeki kakuhle phakathi kwezityalo xa lisina imvula. Okwesibini, izityalo ziyafa xa zikhiwa kunetha kwaye imithi abantu xa besebenza, imvula iyabaphandla emehlweni bangakwazi ukukha ngononophelo eli balifundisiweyo kuba abafundiswanga ngokwaneleyo ukuba abasebenzi kuvunwa kanjani xa lisina. Akusebenzeki, kuba nzima kakhulu kuba imvula ihamba nemiqwithela zomoya.

Njengomfama kubalulekile kakhulu ukuba imfuyo yam igonywe. Ndiqinisekisa kanjani ke uba imfuyo yam iyagonywa? Okokuqala bakho onobhula abezayo ezilalini nasemafama ukuzogonya imfuyo okanye benze indawo apho kuzawuba yindibanisela yeemfuyo zabantu kuloo ndawo. Okwesibini, uyahamba uye kwezi ndawo kufundiswa kuzo ngemfuyo nemigonyo yemfuyo ukuba imfuyo igonywa ngantoni xa kufike eliphi ixesha, nokuba imfuyo igonywa ngaliphi iyeza ngexesha eliphi.